Ungathoma uzibandakanye nabantu ebadlala ibholo bese uyathoma uya-applyela bona nawe ungomunye wabanye abakwaziko ukudlala ibholo.

Iye iyabasiza.

Bazuza ukwazi namkha ilwazi lokwazi bona izinto zenziwa njani.

Awa akekho.

Ingombana bafunyane isekelo emndenini yabo.

Isiza ngokobana niyabumbana nibe yinto eyodwa nivumelane ngento eyodwa.

Ngingalikhuthaza ngokubafundisa bona ibholo libalulekile kangangani.

Ngingayikhuthaza bona qobe veke kuhlanganwe kubumbanwe sibesendaweni yinye qobe pelaveke.

Iye banawo begodu ubujamo bakhona busendaweni ehle namkha elingeneko evulekileko ene-space.

Anomthelela omnengi begodu omuhle tle.

Iwusiza ngokuthi umuntu wakhona akabi nomzimba omkhulu begodu umzimba wakhe kubamzimba olingeneko oqinileko begodu onesizotha.

Ithiwa ngokuthi umuntu omunye nomunye ozibandakanyako emidlalweni kufuze akhiphe okuncani anakho okunjenge-donation.

Ngithi mina iye kuliqiniso lokho ukwenzela bona kukghonakale ukuhlukanisa bona muntu omdala namkha muntu omkhulu.

Yingoma ethi noma bayawina noma bayadliwa samba

Zingawuthuthukisa ngokuthi bawufake esteyijini bona abantu bawubukele begodu bawujabulele.

Zingawusekela ngokuthi likhiphe okuncani kwemali elinakho for i-donation bakwazi ukuragela phambili.

Awa, akubenzi bona babe nombono ofanako akubenzi.

Makhosi.

Msebenzi wokudlala ibholo yabesana neyabentazana nomsebenzi wokuvuma iingoma zesiNdebele nomsebenzi wokuphothela nokugwala.

Iye uthathelwa kangako.

Iye ikulungele ikulungele.

Bangathoma elinye irhwebo lokuzijabulisa okunjengokucula iingoma zesiNdebele namkha iingoma zokuzijabulisa.

Lifunda ukwazi bona epilweni kunesikhathi sokuwina nesikhathi sokudliwa, kanye-ke lifunda ukwazi bona nibabantu niyakudinga bona nibumbane nibe yinto yinye.

Awa, awukho.

Msebenzi wokuzitjela amanga ngento engekho.

Ihluke ngokuthi kuneweswazi begodu kunewentonga.

Zingafaka isibawo sokusizwa kurhulumende.

Zingayisiza kobana indawo nendawo ibe neekundla lapha zizokudlalela khona zazo.

Iwathuthukisa ngokuthi omunye nomunye uyakghona ukukhipha i-talent lakhe lokuvuma namkha lokwenzani ebantwini.

Msebenzi wokuzibandakanya nabanye abantu abanengi ukhiphe i-talent lakho.

Ibahlanganisa lokha abantu nakumele benze amasiko wabo or isiko lakhe.

Mdlalo thizeni wokuzilolonga namkha wokuzijabulisa.

Kukukhandela ngokuthi igazi lakho lihlala ligijima befuthi lihlala li-fresh.

Ngikho lokho ukudima abanye abantu amathuba.

Iye kungaliphula.

Awa akukho engikwaziko.

Ziimfundo zokwazi bona epilweni kune-win and lose.

Ikwakha ngokuthi epilweni ukghona ukwazi bona ayikho into ebhalako befuthi ukwazi nokuzithemba wena.

Ziintjhijilo zokuthi uyalimala, uyadinwa begodu uyakghona nokuluza.

Ukwenzela bona bakwazi uku-dealer nama-competition namkha i-pressure ebanayo.

Ibadosa ngokobana omunye nomunye lokha nakenze umnyanya nomunye kumele ukuthi akhambe aye emnyanyeni womunye aduke ayomurhelebha naye.

Baphathi ebaphathelene ne-FIFA namkha ibholo.

Kuyabasiza lokho kunomehluko.

Ngibona bona kumele idluliselwe esizukulwaneni ngesizukulwana ngokwekambiso yesintu.

Bawusola bona iimpera akusizo abantu angeze wakghona ukuzilawula ngekani njengabantu.

Iye kufuze bona zikatelelwe.

Kungahlanganwa qobe weekend ndawo yinye.

Munengi khulu tle.

Yingoma abayibiza ngokuthi shipononono samamakhena sipononono.

Midlalo yebholo ibholo erarhwako namkha yi-netball.

Mdlalo wetenesi namkha we-rugby.

Awa, akukafaneli.

Kufanele bajayele amakhulu basese bancani.

Ngingathanda bona lakhiwe etatawini ekulu duze ne-stadium senarheni enye nenye.

Iye ayabasiza, liyasiza lokho.

Iye banelwazi elikhulu tle.

Iye banelwazi elikhulu tle banelwazi elikhulu.

Ingasiza ngokuthi imali yemidlalo ifikele emakhanseleni per ngamawadi ngamawadi ukwenzelela bona nayidingekako sikghone ukuyithola msinya.

Yindima yindima yokobana ilutjha liyakghona ukubutheleleka begodu iyakghona nokuba-social nabantu begodu nobulelesi abubi bunengi nabasemidlalweni bayalibaziseka.

Likghono lokugijima isibanga eside begodu nekghono lokucabanga msinya into.

Kukuzibandula ngefanelo nokuncama.

Kungebanga lokobana kumele bazi bazi uku-exerciser nokugijima begodu nokuhlonga kuhle iinqondo zabo bahlale ba-healthy.

Lilanga langabo-September lokha abentwana sele bazokuqedela for i-term three, kube lilanga langoLosithathu okuthiwa ngele-sport.

Msebenzi wokulalela ingoma begodu kubuye kube msebenzi wokudlala ibholo ingomba uyakhohlwa nangezinto zemakhaya i-stress siyasuka.

Kusikhathi nangizakuqeda eemfundweni zami zaka-matric ngiphume ngenani eliphezulu, ngathi zakhe khengiphumule, kwaphela i-stress ngajabula khulukhulu.

Kufanele bona ngiqinisekise bona ifowunami ine-battery begodu inedatha ukwenzela bona ngikghone udumisa iingoma.

Ngiwenza ngingedwa ingomba ngifuna ukuzithola ngingedwa ngi-jayiva, angikghoni ukujayiva nginabanye

Kusuke ngikwenza esikhathini lokha nakuzokuphela inyanga, kusuke kuzokwenzeka bona ngizokuthola iinthorwana zemali imisebenzi lo engiwenzako.

Likghono lokuvuma nekghono lokuzivocavoca.

Ngicabanga bona kuqakathekile ingomba ilula umzimba, uya-exerciser.

Ngizizwa ngikhululekile begodu ngizizwa umzimbami ululekile, usele sewu-flexi ngizizwa sele i-stress sesingekho.

Kujwayelekile.

Iye, ngingathanda lokho.

Msebenzi woku-cleaner, wokwenza i-spring cleaning ngendlini ingomba uzokuhlala uhlanzekile, uzokuhlala umzimbakho ululekile, angeze wakghona

Benza umsebenzi wokubukela amaphephandaba, wokufunda iindaba kuma-newspaper.

Uyatjhuguluka, utjhuguluka nesikhathi.

Okuthabisako kukuthi zoke izinto ezenzekako epilweni yakho uyazikhohlwa.

Budisi bokuthi ngiyengingasezwa bona umuntu uyakhuluma nami, kunomuntu ongibizako.

Iye, ngiyavuma, ngingathanda lokho

Ngifunde ukuthi nginekghono tle, ngiyakghona ukuvuma begodu nginephimbo elihle.

Ngingazizwa ngidanile tle, umoya wami ungabethela phasi, umzimba wami

Msebenzi wokuvuma, khulukhulu nomsebenzi wokuphothela newokugwala.

Iye, ngiyavuma, ngithi kufaka nokucabanga khulu.

Ngitlhoga abavumi ebazongilekelela kanye neensetjenziswa zakhona zokuvuma, zokwenza bona iphimbo liphume

Msebenzi wokuphothela, ngingamkhethela umsebenzi wokuphothela ingomba umsebenzi wokuphothela udume khulu enarheni yangekhethu begodu ungeniselana imali.

Isiza ngokuthi ijabulisa iminyanya, yenza umnyanya ubemuhle tle.

Ibasiza ngokobana ikghona ukubathuthukisela amakghono wabo.

Ngeyokuvuma iingoma ezithabisa ilutjha.

Bawavula ngokuthi woke umuntu ubethengisa iinkipa zebholo, namavuvuzela, bathengisa namarevi ingomba abantu zizinto gade bazofuna bazithanda.

Ngumakhiwo we-stadium se-FNB.

Sidlale indima ekulu tle ingomba abantu bebahlala bajabulile, imindeni beyihlala ihlangene ithabile.

Wawuthuthukisa khulu tle kuhle abantu bebabhizi endleleni, kuphasi phezulu abanye bakhwele, abanye bakhamba raythu imali

Sifundo sokobana kubalulekile bona umuntu azi ibholo, azibandakanye nemidlalo enjengebholo.

Azuza ngokuthi abantu bangaphetjheya bakghona ukuza bazokubhukha indawo yokulala, bazuza imali enengi qobe

Azuza ngokuthi athola imali enengi.

Agcina azele utjani amanye wawo agcina afeyila, angasanabantu ebangadlala kiwo.

Awaveza ngokobana abantu babone bona amasiko aqakatheke kangangani eSewula Afrika.

Ibasiza ngokuthi imizimba yabo ihlala ikhululekile, bahlala bagijima babanepilo emzimbeni yabo.

Ukuqakatheka kwabo kulokha nabakhulumako into yabo bayazwana, bazwana ngento eyodwa abalwi.

Imsiza ngokuthi izinto zakhona umuntu wakhona, ingqondo yakhe uhlala acabanga izinto ezirerhe.

Iyifundisa ngokuthi umuntu uyazi bona mele aziphathe njani, umuntu uyazi bona mele ahlale asikune, umuntu uyazi bona mele ahlale ahlwengise umzimba wakhe.

Yingoma ethi, nguSiya lo nguSiya lo abamaziyo abazange bambona.

Yingoma ethi, nguSiya lona nguSiya lo abamaziko abazange bambona.

Vele kufanele bajayele amakhulu basese bancani.

Ingafakwa neenkolweni, ilungile ingafakwa neenkolweni.

Kufanele idluliselwe esizukulwaneni ngesizukulwana ngokwekambiso yesiko.

Midlalo yentonga namkha midlalo

Angiyazi bona ipendulo yakhona yini.

Midlalo yentonga.

Ibahlanganisa ngokuthi kuhlangane amaKhosi woke, begodu kuhlangane nabantu boke besiNdebele.

Kungebanga lokobana izobafundisa, ingqondo ihlale ikhululekile.

Ihluke ngokuthi umdlalo yendabuko midlalo wentonga kanye-ke imidlalo yanamhlanjesi midlalo yebholo

Isiza ngokuthi umzimba wakho uhlala ukhululekile kanye-ke ubamuhle.

Yindima yokubakhuthaza bona bakhuthale bangangeneli ubulelesi.

Mthetho wokobana ukurarhwana begodu akubethwana ngehloko.

Bakhona enarheni yangakini basawuthathela phasi.

Nami ngitjho njalo ngivumelana nayo indaba le.

Kungebanga lokobana ayisimnandi izwisa ubuhlungu.

Ngicabanga bona kungebanga lokutlhayela kweemali.

Iye, ngicabanga bona kunothelela

Bengiyikutani naziza emdlaweni wegqubsi.

Makhosi wekhethu la.

Ngingathanda bona kwakhiwe e-South Africa, eSewula Afrika.

Umbono wami uthi vele kuqakathekile kuthi ubeke phasi nasele ungumama awusafoyi amarogwana utjhinge weqa yeqana neentambo.

Kuzisusa ukubhoreka lokha nawubhorekileko uzisuse ukubhoreka.

Msebenzi wokutlina, wokulumaga ngendlini nokulalela iingoma zomjayivo.

Kade ngathoma ukuwuthoma umsebenzi wokuzilibazisa lo, wokuphothela kungebanga lokobana ngangibhoreka khulu begodu nemali ayikho.

Kungebanga lokobana awutjhayi begodu awubhoreki ngemzini.

Kukusiza ngokuthi uhlala ungendlini izinto ezinengi awuzinaki ufuna ukuqhuba umberego.

Awa, ingomba abangani bayakhohlisana bayalibazisa ugcine sele sowulise umberegwakho owenzako.

Iye, uyawenza bona abantu babumbane.

Makghono wokuphothela, amakghono uwokuberegisa izandla zakho nekghono lo ukuberegisa ingqondo.

Msebenzi wokuphothela ingomba ungingenisela imali enengi.

Kulokha abantu nabeza ngobunengi bazokuthenga izinto ezihle engaziphothelako.

Engikutlhoga khulukhulu mncamo kungebanga lokobana eminye yayo uyakhona ukuwuthenga kodwana ibe mkhulu idlule leminye.

Abanye bayatlhogeka emsebenzini lo engiwenzako ingomba ngithola ama-oda amanengi.

Ngivamise ukuwenza ngeenkathi zama-heritage day ingomba ngiphothela izinto ezinengi abantu abazi odileko.

Iye, ngingathanda ukufundisa omunye umuntu umsebenzi wami engiwenzako.

Msebenzi wokuthunga izembatho.

Abanye bayapenda bayagwala. Abanye benza abantu iinhluthu bayaqhina.

Iye, uyatjhuguluka nie meer isikhathi sikhamba.

Okuthabisako kukobana uphothela into eyodwa.

Ngifunde ukuthi nami ngiyakghona ukusebenzisa izandla zami ngenze into ebukwa babantu.

Awa, awukho umdlalo khengawuzwa ukuthiwa bona ngewobungani. Angizange khengiwuzwe solo ngakabelethwako, angizange khengizwe bona kunomdlalo obizwa ngokobana ngewobungani angikhumbuli ngizwa namkha ngifundiswa ngawo.

Ilutjha lifunda ukuziphatha. Lifunda ukuhlonipha abantu. Umuntu omkhulu ahloniphe omkhulu, umuntu omncani ahlonipho omncani. Ngilokho ilutjha elikufundako lifunda nokuthi nakumntwana kumele udlale njani. Kumele uthathe kangangani izinto zakho bona ziqakatheke.

Awa, imidlalo yendabuko angekhe yadlala emaphaliswaneni kungebanga lokobana abanengi abayithandi ene abathandi ukubukela izinto ezilwako namkha izintonyana ngathi zizinto ezizokufundisa abafundi namkha abentwana into engakalungi.